Kona noma imithi yesintu kwezinye izinto eziningi isebenza, kodwa uma sesibheka ezindabeni zokungazali, ngibona ngathi ithanda ukuthi ingabi-effective ngoba kahle kahle before kuze nje uze ulashwe noma kube khona imithi oyitholayo uma kuwukuthi unenkinga yokungazali, kumele uqale kubhekwe kuqala ukuthi kwenzakalani kuwena ngaphakathi. Mhlawumbe uwena nanenkinga muntu wesifazane noma umuntu wesilisa unenkinga, yabona? Before kuze kube khona imithi oyitholayo noma izinto unikezwa zona ukuthi ukwazi ukuzisebenzisa ukuze ukwazi ukuthi uzale uma kuwukuthi kusangenzeka. So manje uma uzosebenzisa izinto zesintu, izinto zesintu esikhathini esiningi awucwaningwa kahle, awunikezwa amalo awutholi ama-test ukuthi akhombe kahle kahle ngempela ukuthi inkinga ikephi.

Ngiyacabanga ukuthi indlela okuyiyona ebalulekile yokuhlola ukusebenza kwemfundo yosizo lokuqala okuyisisekelo ey'koleni ukuthi, izingane noma abantu asebefundisiwe ngalokhu, bavivinywe, bavivinywe ukukhombisa ukuthi bayakwazi yini ukuthi banikeze usizo lokuqala uma ludingeka. Angiyiboni mhlawumbe ikhona enye indlela ongakwazi ukuthi uhlolwe ngayo.

Okay, ezinye izindlela esingenza ngazo ukuthi sehlise izingozi emgaqweni. Okokuqala nje, masiqala ngokuziphatha kwabashayeli. Kubalulekile ukuthi abashayeli bafundiswe regularly noma baqeqeshwe regularly ngokuziphatha emgaqweni kumele bay'phathe kanjani? Bathole lelo qeqesho mhlawumpe everything month or every two months, bahlezi bethola ukuqeqeshekwa. Okwesibili, uma sekuba ukuthi ingalo yomthetho iqine-ke mase kuza ngakubona. Ngoba mothatha ukubheka kahle kahle into eyenza ukuthi emgaqweni abashayeli bay'phathe ngendlela abay'phatha ngayo abasasabi ingalo yomthetho, noma beyisaka bayazi ukuthi vele bazogwaza abaningi bayo. Nakhona kumele ukuthi kuqine ingalo yomthetho, nakwi-corruption kuliwe nayo i-corruption ukuze kungeke kuze kuthi umshayeli abhazulume kanjani ngoba ithemba ukuthi uzokhipha imali yekhokhi, imali yedrinki. Ikona lokho okuyinkinga kakhulu.

Lokhu ngiyacabanga ukuthi kudalwa ukuthi ama-facilities lawa abalulekile njengezibhedlela nama-clinics mancane compared to abantu ekumele babanikeze isevisi. Uthola ukuthi endaweni enabantu aba over aba over three thousand kunama-clinic awu-two wokuphela, iy'bhedlela ezi-two sokuphela, kanti baningi abantu abagulayo baningi abantu abadinga usizo. So manje laba abagulayo abadinga usizo uma sekugcwele la emagumbini la omkhuhlane kanje noma iy'ndawo zabantu abangena abangadingi izinto ey'phuthumayo kumele bashoniswe kephi bona? Bajikiswe baphindiswe emuva kube khona imibhede e-empty elinde abantu abezimo ey'phuthumayo akuhambi kanjalo. So ngiyacabanga ukuthi isimo inkinga ifike ibe lapho ukuthi ama-clinics mancane noma ama-facilities mancane la okumele ukuthi kube yiwona asiza abantu.

Okay, ezinye zey'nkinga ama-fire fighter abangabhekana nazo. Okokuqala nje ukuthi ama-department amaningi, i-fire fighting abayitholi i-funding noma imali eyanele ukuthi bakwazi ukuthi bathole i-equipment ezokwazi ukuthi ufundise kahle abantu nge-fire fighting. And okunye futhi kungabalelwa ngasekuthenini bagcine sebehluleka nanokuthi umuntu azokwazi ukuthi afundise abanye about i-fire fighting yabona? So kuba i-challenge leyo kakhulu. And then okunye-ke mase kuba ukuthi uma sowusuyitholile-ke ukuthi ufunde uqede ungene etohweni lelo kunzima kakhulu ngoba kuningi ozokubona okungekuhle neze, so, kumele ukuthi okwakhayo kuqine ngempela kube isimo sokuthi uyayazi into oyele lapha uyayazi into oyenzayo. Otherwise, eyi, kunzima kakhulu, even ne-training yakholwa, ayikho, ayikho nzima physically kuphela, kodwa mentally nakhona uya-challenge-ana, yabona?

Okokuqala nje abangakwenza ukuthi akumele babukele phansi izinkolelo zabanye abantu. Kuwukuthi uma kuwukuthi kuyenzeka bafuna ukusiza umuntu noma bafuna ukusiza umuntu ngendlela yesimanjemanje, hhayi ngokwesintu, baqale bakhombise uku-understand-a ukuthi no, siya-understand-a uphumaphi siya-understand-a ukuthi ukholelwa kwini, koda besicela ukuthi sizame nalokhu. Uqhubeke nalokhu okwenzayo it's fine asikuvimbile, kodwa sicela siphinde sizame nalokhu, uyabona? Lapho kungabi isimo sokuthi sesiyamshintshisa kule nto ayiyona umuntu, kepha simenza abone angathi le zinto siyay'sebenzisa zombili, uyabona?

Okay. Ingcindezi phela ekupheleni kosuku as much as ingekho physically kodwa ama-effects akhona noma imiphumela yakhona igcine isiba-physically emzimbeni womuntu, ngendlela yokuthi uma ocindezelekile angithi ingqondo isuke isuke inokuphazamiseka nakhona kancane ngendlela yokuthi ugcina usungasay'nakekeli ngendlela efanele. So mase ungasay'nakekeli ngendlela efanele lokho kungagcina sekulimaza izinto ey'ningi emzimbeni wakho kubaleka nakhona inhliziyo.

Esengithe ngahlala ngakubona mayelana nalolu daba ukuthi ama-EMS amaningi or ama-ejensi wama-EMS ay'mele anokuthi kube iwona a-respond-a fast kunalawo a-government. Cause njalo uma ufika esigamekweni mhlampe sengozi yemoto, ama-ambulensi uzofika kuqala lapho, ngoba ama-EMS ama-ejensi ay'mele or ama-private hospitals. Angeke kukancane uthole le ya-government imile nayo kuyiyona esiza abantu lapho.

Okokuqala nje ekungamele ngikwenze ukuthi ngikhulume nomfundi kodwa ngikhulume ngendlela ephansi khona sizokwazi ukuthi silalelane ubone ukuthi ngizomsiza. And then okwesibili-ke ukuthi ngizame ukuthola kuyena ukuthi inkinga ingabe ikephi kodwa ngizame ukuthi ngimukhuthaze ukuthi aphefumule kancane ukuze wehlise ukucindezeleka, ungalokhu kuya ngokuya kuba-worse. And then uma sekwenzeka hlampe ukuthi ngiyathola ukuthi inkinga ekephi kungadingeka ukuthi ekugcineni-ke ngithole ukuthi ngikhulume nomzali ukuze sikwazi ukuthi siyilungise le nkinga going forward ingaloku kuba yinkinga njalo ihlupheke ingane.

Oh, mina kwakunesikhathi la khona, nami ngiwumfundi kodwa kunomfundi owayewumngani wami. Kushuthi walimala esandleni. Sengikhohlwe ukuthi yini eyayimsikale kodwa khona okwakumsile esandleni walimala wopha, so, ngaleyo ndlela leyo kwaphoqa ukuthi ngigijime ngiye e-staff room, ngiyocela ukuthi bangisize, bangisize ngaloku okuthiwa i-first aid kit khona ngizokwazi ukuthi ngimsize. Kodwa ngathi masengifika kwasekuthiwa, hhayi, angimlethe yena lapha khona bezomsiza bona ngase ngamhambisa esikole khona lapha kulo kunesi wasesikoleni wakwazi ukuthi amsize ambhandishe enze konke loko.

Esengise ngakubona ukuthi, ezikoleni eziningi usizo lokuqala oliyisisekelo, aluthathwa njengento ebalulekile ngale ndlela ekumele ngabe luthathwa ngale nto ebalulekile ngayo. Uthole ukuthi isifundo esifundisa kakhulu ngale nto sisodwa kuphela and nakhona asinakiwe kakhulu asithathwa serious and isifundo esibizwa ngami nge-life orientation. Yisona kuphela isifundo esifundisa abafundi ngale zinto ey'balulekile lezi ekumele ngabe bayazazi ezizobasiza kusasa. So ngiyacabanga ukuthi kumele ukuthi kushintshe loko, lesi fundo kube isona sifundo esibekwa phezulu esibalulekile mhlampe esifundisa hlampe singena kabili ama-period amabili osukwini uyabona into ethi ayibe kanjalo cause manje ngendlela okwenzeka ngayo, asibonakale esibalulekile kanti isona kuphela esifundisa abantu ngalezi nto ezibalulekile.

Phela isikhathi esiphila kuso manje sesihle kakhulu ngale ndlela yokuthi asisekho isidingo sokuthi uma ufuna ukukhuluma nomuntu noma ufuna ukubona umuntu ukuze umbone ngamehlo enyama, azabe la eduze kwakho. Umakhalekhukhwini besimanjemanje sebenza izinto zaba lula kakhulu, so lokhu kungasiza kakhulu abantu abakhulile nabadala ukuthi bakwazi baxhumane nomndeni wakho ngendlela kungadingeki ukuthi umuntu oseduze kwakhe ukuze ngikwazi ukuthi unjani usaphila noma akaphilile yini, so nje ukuze nikwazi ukuthi nixhumane ngendlela efanele.